Tshikolo tshanga kana tsha hashu ndi tshikolo tshine hezwi zwithu zwa mitambo ndi zwithu zwine zwa tou vha mvelele khavho, kana zwo to vha zwi to tu tovha nwelela zwo no to dzhenelela lune vha vho to zwi funa nga maanḓa, mitambo miṅwe na minwe vha a dzhenelela ahuna mitambo ine a vha dzhenelele, hungavha hu mutambo wa milenzhe hungavha ho mutambo wa mini wo gidima, yo u bambela dzi mitambo yo yaho nga u fhambanana fhambanaho. Zwi sia hafhu vhana vha tshi khou zwi takalela nga maanḓa. Iṅwe mitambo yo vhala henei, ndi zwithu zwine vhathu vhana vha zwi takalela nga mannda tshikoloni tsha hashu ngauri zwi vha zwi tshi kho ita uri vha aluwe vha vha na nḓivho ende vha aluwe vha vhathu vha vhuḓi vha vhuya vhane vha ḓo kona u ita tshithu matshelo.

Ee tshine nda nga amba tshone nga mafhungo haya noni a zwithu zwine wa vhuyedzi wa vhuyelwa ngazwo musi arali wo dzhenelela miṱaṱisano yo yaho nga u fhambana, huṅwe u fhedzi u kho wana dzigoloi, huṅwe ukho fhedza wana na masheleni, huṅwe hu kho wana zwiambaro, huṅwe hu kho wana zwiḽiwa, huṅwe kho wana zwithu zwifhio na zwifhio zwo ima ngauri nga hanefho hune vha ḓo vha a kho lambedza ngaho, hezwi zwithu zwi thusa hani kha ikonomi ya Afurika Tshipembe kana u aluwa zwa thusa nga uri ivha i tshi khou aluwa, ende vhathu vha vha tshi khou lambedza zwithu zwo yaho nga u fhambanana fhambanana, zwa sia vhathu vha tshi kho shumisa na masheleni ane aḽa e vha a fhiwa kana vha khou shumisa zwibveledzwa zwe vha fhiwa, vhanga fhaṱa dzi nnḓu, vhanga fhaṱa zwiimiswa zwo imaho ngauri na uri zwa fhedza zwi tshi khou vhuyedza ikonomi vha tshi khou rengisa hanefhaḽa.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme zwo tea kana zwo fanela uri vhu vhaswa vha vhe no sikelwa mishumo yo yaho nga u fhambanana fhambanana, ngauri vhaswa vha ano maḓuvha ndi vhaswa vhane a vha tsha ḓi fara nga nḓila yavhuḓi, a vha tsha ḓi ṱhogomela no ḓi ṱhogomela lini, vha no ḓi dzhenisa kha zwithu zwa vhu zwikambi na zwidzidzivhadzi na vhudzekani vhu songo tsireledzeaho, mara fhedzi havha na mitambo ine ya khou vha fareledza zwi nga thusa nga maanḓesa na u kona u phulusa matshilo avho kha mavemu nnḓa ngei tshitshavhani. Nṋe ndi vhona ḽi fhungo ḽa vhuḓi nga manḓesa kha vhaswa uri vhaḓi wane vho kuvhangana fhethu huthihi, vha tshi khou tamba mitambo yo yaho nga u fhambanana, vha khou tamba mitambo ine ya ḓovha ikho vha mvumvusa.

Nṋe ndi vhona zwi zwa khwine maanḓa kana zwo tea uri sa vhagudiswa zwikoloni vha tea u wana zwithu zwine vha ḓo kona u wana vha tshi kho shuma ngazwo, uya nga dzi thero dzine vha vha vho dzi ṅanga. Huṅwe vha tea u vha vha vha kho to zwi ita tshikoloni nga zwanḓa zwavho huṅwe vha tshi kho to zwivhona. Hungavha fhethu hune vha kho to vhona kha TV hanefhaḽa uri zwine vha khou zwi ee gudela kana zwine vha khou zwi funziwa ndi zwifhio ndi zwifhio u tevhelelana u tevhelelana ngazwo. Zwi dovha hafhu zwa alusa na nḓivho yavho hezwo zwithu, zwa dovha hafhu zwa ṱuṱula kha musi musi vha tshi kho ṅwala mulingo vha a kona u humbula ara vho hangwa vho vhala vha a kona u humbula zwe vha vha vha tshi khou vhudziwa nga hazwo kana zwe vha vha vha khou zwi vhona kha TV vha kho ivho na khayo kana zwe vha vha vha tshi kho to zwi ita vhone vhaṋe nga zwithu zwavho zwi sia vha tshi kho zwi humbula.

Khaedu khulu nga maanḓa ine vhathu vhunzhi vha i ṱangana nayo i ngavha ya masheleni, hune vha vha vha vha si na vhathu vhane vha kho vha ṋekedza dzi tshomedzo kana vhane vha vha tshi kho vha lambedza, vhane vhavha vho vho to ḓi nikela uri vha ḓo lambedza nga zwifhio na zwifhio, ndi khaedu ine ya vha hone heyo ine vhathu vha ṱangana nayo kha u kona u renga zwithu zwine vhavha vha khou zwi ṱoḓa kha mitambo, hungavha mutambo wa bola ya milenzhe, hungavha mutambo wa vhasidzana wa netball, hungavha mutambo ufhio na ufhio, khirikhethe kana rugby mitambo enei yo yaho ngau fhambana kana mitambo yo bammbela henei, thenisi. Ndi hune vha kone u wana uri vhavha vhatshi kho baleliwa u renga nga nṱhani ha masheleni mara arali havha huna vhathu vhano kona u lambedza zwi nga thusa nga maanḓa.

Vhuponi ha hashu mbekanyamushumo hei ya mitambo ya vhaswa nṋe ndi vhona yo no aluwa zwihulu nga mannḓa, hono vha na tshanduko khulusa nga maanḓa ndi tshi vhambedza na miṅwahani murahu yo fhiraho, ndi ngani ndi tshi ralo ngauri vhunzhi ha vhaswa ri kho wana uri vho no vha vhaswa vhane vha vha vho sedzea ha ano maḓuvha, vhanwe vho no vha kule nga maanḓa nga mitambo yeneyi ya bola, yo gidima, yo yo bammbela, ya rugby, ya tennis na khirikhethe, ho no vha na tshanduko khulusa nga maanḓa zwi amba uri mbekanyamushumo hei noni yo shuma nga maanḓa ngauri ri khou amba zwino vhathu vhanzhi vha khou ḽa nga khayo vha khou ḽa vho dzula nga khayo vho no vha kule nga khayo.

Mitambo ya kha internet, nṋe ndi vhona hu sa tuvha na mathada hafho khayo lini, kha muvhili wa muthu. Huṅwe zwi vha zwi khou thusa vhathu na zwa uri vha kone u vha khou ita nyonyoloso, zwavha zwi khou fhaṱa masole a muvhili wavho ngo ya ho nga u fhambanana fhambanana. Zwa sia zwi tshi khou ita uri vha vhe na mutakalo wo fhelelaho wa vhuḓi, ngauri vha dzula vha tshi khou ita nyonyoloso vhasi si ngo soko dzula, zwino nṋe ndi vhona zwi sa thithisi tshithu kha muvhili wa muthu, kana zwi sa vhe na masiandaitwa kha muvhili wa muthu, nga uri zwi vha zwi khou to itela uri iwe u dzule u na mutakalo wo fhelelaho na u thivhela malwadze o yaho nga u fhambanana.

Mutambo u ne vhathu vha u funesa wa internet, ndi mutambo wa bola ya milenzhe. Vhunzhi ha vhathu bola ya milenzhe vha i funa nga maanḓesa, nahone vha ya i takalelesa nga maanḓa ri tshi lavhelesa vhatevheli vhayo vho ḓala vhukuma. Ndi tshivhalo tshi sinaho vhukono, ndi wone mutambo une vhathu vha ya u funesa hoyo wa bola ya milenzhe, zwi sia zwi tshi khou ita uri na vhone vhavhe vha tshi kho guda hanefhaḽa uri bola ya milenzhe i raisiwa hani, i tambisiwa hani. Nahone ndi zwifhio zwine wa tea u zwi ita, ndi zwifhio zwine a u tei u zwi ita, nga u to ralo nga u to ralo. Mara mutambo wa bola ya milenzhe vhathu vha ya u funa nga maanḓa, vha ya u tevhelela no u tevhelela.

Ee, ndo no ḓi wana ndi tshi khou tamba video games kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, kana kha kha luṱingothendeleki, kana kha internet nga maanḓesa ine ya vha ya mutambo wa bola ya milenzhe. Ndi zwithu zwine nda tshi zwi funa nga maanḓa, zwi tshi ntakadza nga maanḓa, nahone ḓuvha lisa kovheli ndi songo tamba vidio ya nthuni kana ndi songo tamba mutambo wa bola ya milenzhe. Hungavha u tamba kha game kana hungavha u to vhona, ndi tshi khou lavhelesa hanefho.

Zwi tshi ḓa kha tshenzhemo tshanga siani ḽo u tamba vidio games, ndi zwa uri ndi dzi game dzine dzi a takadza nga maanḓa. Ndi sala na nṋe ndi tshi khou guda zwithu zwinzhi kha nga dzo. Nahone musi musi ndi tshi khou borea, ndi ḓi borolosa ngadzo tshiṅwe tshifhinga nga uri ndi game dzine a dzi bori, dzi a takadza, dza dovha hafhu dza vha dzi tshi khou ṱuṱula na muhumbulo. Ndi uri ndi zwithu zwinzhi zwine wa vha u tshi khou zwi guda khadzo, na tshifhinga kana ḓuvha ḽi a kovhela u sa vhuyi wa ḽi pfa no u ḽi pfa lini, nga uri u vha u tshi khou takalela u tamba geimi hedzo, dzi tshi khou lingedza lune u sela u tshi khou hangwa na u hangwa na u ṱhogomela tshifhinga.

Hune vhathu vha ya hone musi vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo kha internet, vhathu huṅwe vha shumise Google account, vhaṅwe vha shumisa Chrome, vhaṅwe vha shumisa YouTube, vhaṅwe vha shumisa Vidmate. Zwi tshi to u bva kha vhathu kana uri vha pfesesa mini, kana uri iwe muṋe ndi zwifhio zwine wa zwifunesa, mara zwithu zwine vha zwi shumisa vhunzhi havho ndi hezwi zwe nda zwi amba hafho nṱha zwi tevhelaho. Mara vhunzhi ha vhathu majo, vhashumisa YouTube khathihi hafhu na Chrome. Ee, ndi zwone zwa ḓoweleyaho hezwo vhukuma, vhaṅwe vha shumisa na dzone dzi Facebook dzenedzi khou tamba nga u to ralo.

Mutambo u ne nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe, ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha tambe mutambo wa wa maipfi, wo u ṱuṱula maipfi, wo u vhekanya maipfi nga nḓila yone. Ndi wone mutambo une u sala na iwe u tshi khou guda zwithu zwinzhi vhukuma nga khawo. Vhathu ndi nga vha ṱuṱuwedza uri kha vha u tambese houḽa mutambo wa word ya maipfi, uri maipfi a vhekanyiwa nga nḓila ḓe. Zwa sia vha tshi khou ḓivha zwa uri eḽi ipfi ḽi amba mini, eḽi ḽi amba uri mini, zwinga vha thusa nga mannḓesesesa hezwo zwithu.

Ee ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha ḓi wane vha kho tamba mitambo yo yaho nga u fhambanana hezwi zwi vha sia hafhu zwavha zwi tshi khou sia mitakalo yavho i tshi khou dzula fhethu ho takalaho kana i tshi dzula yo takala. Na muvhili vha vha vho ṱutshela kule khouri i soko kavhiwa kavhiwa nga malwadze o yaho nga u fhambanana ndi uri hoyo muthu u dzula o takala miraḓo yawe i dzula yo takala nayo na malofha a ya kona dzi tsingani u gidima zwavhuḓi. Zwi amba uri ndi zwa ndeme uri vhathu vha ḓi wane vha tshi khou isa phanḓa na fhungo heḽi ḽa mitambo yo yaho nga u fhambanana rugby, bola ya milenzhe, thenisi, netball dzi hockey na miṅwe mitambo ya u gidima dzi nzambo yo yaho nga u fhambana.

Ndi shumisa i ngavha Facebook musi ni tshi khou tamba mutambo wa bola ya milenzhe hone kana ndi kho tamba mitambo wa zwigidi nyana kana hafhu na dovha hafhu na shumisa na YouTube na yo i ya shuma kha mitambo ya bola ya milenzhe kana online khathihi na u shumisa founu ine muthu avha a nayo kha u tamba mitambo zwi kho to bva khori muthu ene muṋe u pfhesesa zwifhio kana ndi zwifhio zwine a zwi konesa nga khazwo vhaṅwe vha shumisa na inthanethe ine yavha chrome kana ine yavha guguḽu nga u to ralo nga u to ralo zwi khou vhathu u kona zwifhio kana ndi zwifhio zwine a zwiḓivha.

Mutambo une nda u funesa ndi game ya bola ya milenzhe ndi sala ndi tshi kho guda kana ndi na dzangalelo ḽa uri na nṋe nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓi wane ndi khipha ya afrika tshipembe kana hanefho ho ya ho nga u fhambanana kha thimu dzo yaho nga u fhambana dza fhano na dza seli. Ngauri ndi yone game ine ndi a kona u dzhia tshifhinga tshilapfu ndi tshi khou i tamba ndi khayo hezwo zwi a nṱuṱuwedza na nṋe nga maanḓa uri musi ndi tshi khou nyanga u vha keeper ndi zwifhio zwithu zwine zwi ita ndi vhafhio maga ane nda fanela u a tevhedzela, nahone ndi to ima nga nḓila ḓe nahone ndi to amba na vhatambi nga nṋe arali ndi khipha ndi hoyo mutambo une nda u funesa.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani nga kha sia ḽeneḽi ḽa mitambo ya online vhune vhukonani ha hone ho tovha vhukonani ha vhukuma kuma tshoṱhe lune ro ḓi to fhedza ra tou ṱangana na u vhonana haya phanḓa u swika na zwino ri kha ḓi vha dzi ṱhama. Zwa amba uri huṅwe zwo ḓi nthusa ngauri ndo ḓi wana khonani dzine dzi a nṱuṱuwedza kha sia ḽa tshikolo kha sia ḽa zwithu zwavhuḓi zwi amba uri zwo nthusa nga maanḓesesa a zwi ngo to nthusa vho kho kona u ḓivha mutambo u ne nda khou tamba wa bola ya milenzhe zwo dovha zwa nthusedza uri ndi wane muṅwe muthu ane uya nṱuṱuwedza kha tshiṅwe tshithu tshine tshavha tsha ndeme vhukuma sa khonani ya vhukuma.

Ndi game ya bola ya milenzhe ine nda i tambesa na khonani online hezwi zwi fhedzisela zwi tshi khou ri ṱuṱuwedza kha uri hu yavha na na u ṱaṱisana hu hulwanesesa vhukuma na uri nga liṅwe ḽa maḓuvha nnyi nnyi u tambela thimu ifhio nnyi u khou tambela thimu ifhio. Hezwiḽa zwithu zwi vha zwi tshi khou takadza nga maanḓa ri tshi khou ṱuṱuwedzana nga u to ralo nahone ndi mutambo u ne ri a kona u tamba na awara dzo vhalaho dzi no tenda hanefha hovhelela kha tharu uya kha nṋa vha tou sumbedza uri hoyo mutambo wa bola ya roṱhe ri vha ri tshi khou funa roṱhe ri vha ri tshi khou takalela nga maanḓesa nga u to ralo nga u to ralo.